lebhola yeenyawo. Kungokuba banintsi abantu abalandela ibhola yeenyawo. Abantu banamaqembu wabo abawathandayo, loo nto inika umdla. Kungokuba sibukela sibaninzi xa idlala ibhola yeenyawo kube mnandi.

Laa nto ebizwa ngoku theklisha iyabalimaza abantu kwaye bayalimazana. Kungokuba omnye umntu uye aze ngamandla amgile umntu amvale umoya okanye amlimaze. Ayilunganga kakhulu laa nto.

Thatha inxaxheba kwimidlalo. Loo nto iyenza umzimba wakho uhlale usemandleni, umzimba wakho uhlale ukhaphukhaphu. Ngokuba xa ungumntu funeka uhlale ubaleka uzilolonge. Loo nto izakwenza ukuba uphile ubomi obude, ubomi obukhululekileyo, umzimba ukhululeke.

Ibhola ekhatywayo baye bageje kakhulu ibhola, umntu ethi uyayikhaba ibhola avele akhabe ecaleni. Loo nto iye indihlekise kakhulu kube kujongwe kuye umntu lihlabathi lonke.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayidalelwanga abantu abazizityebi kuphela. Kungokuba sonke ehlabathini sinalo ixesha apho ngathi singakhululeka sizonwabise, singenzi izinto ezihleli zifuna simise ingqondo. Loo nto isenza ukuba sikwazi ke ngoku ukwenza imisebenzi yethu yokuzonwabisa, nantoni na umntu akanekhono kulo. Uba uthanda ukufunda ukwenza ingqondo yakho ikhululeke, uyafunda. Uba ubuthanda ukudlala ibhola, wenza loo nto. Ayidalelwanga umntu osisityebi kuphela.

Kukuwina iWorld Cup yerabhi. Kukuphumelela kwirabhi, siwine indebe yehlabathi.

webhola weenyawo ubhiyozelwa lihlabathi lonke, loo nto inika umdla. Wonke umntu uneqembu lakhe akahambiselana nalo. Xa kudlala umdlalo, umdlalo webhola zeenyawo wonke umntu uyonwaba, kuyabhiyozwa kuyiwa eziteyidiyamu kuyobukelwa ibhola.

kudlalwe izipotsi, abantu baze nezinto abazithandayo nemidlalo abathanda uyidlala. Kubuyiswe nemidlalo yakudala le sasiyidlala, oogqaphu, oophelekethe nayo yonke loo nto.

YiSundowns neKaizer Chiefs. Kungokuba baye baphume kwimibala yabo esiyaziyo xa besenza iikiti zabo, ubabone sebesebenzisa imibala esecaleni kakhulu kulena esiyiqhelileyo abavela nayo xa beqala itimu yabo.

Siyaphuma sihambe siye elwandle siyokuqabela izithuthuthu, sibukele ilizwe. Xa sinayo imali siyahamba siyohamba ngee-aeroplane, sihambele phezulu sibukele ilizwe lonke. Siyodlala naso izinto zokudlala zaselwandle, iimoto siyobukela nezilwanyane. Senza izinto ezinintsi kakhulu xa sinayo imali.

Ndingavuma kwaye ndingavuya kakhulu kungokuba zinintsi iindawo endikakaziboni apha elizweni, futhi ndingumntu othanda ukuhambahamba ndibone umhlaba. Kanje ngokuqabela ioropleyini, andikaze ndayiqabela. Loo nto ingandinceda kakhulu ndibone izinto ezintsha ezintle endingakaze ndazibona.

Ingangumbono omhle kakhulu kungokuba umntana ngamnye okanye sisonke apha ehlabathini singabantu, siyaludinga lonke ulwazi lwezinto esiphila nazo apha emhlabeni. Siyaludinga lonke ulwazi esingalufumana naphi na, nanini na.

Kubalulekile ukufunda ukuqubha kungokuba ungumntu ungadibana nengxaki ethile nanini na, utshone emanzini uzibone ubhubha kungokuba awukwazi ukuqubha. Kubalulekile wonke umntu akwazi ukuqubha, umntu omdala, omncinci nongakanani na.

YiChiefs neSundowns. Kungokuba baye basebenzise ii-colour ezisecaleni kakhulu kuleyo abafika nazo xa beqala itimu yabo.

angathi lime ndawonye, lime ngxi. Kungokuba abantu abanintsi abayinakanga ibhola yomnyazi, into enakiwe kakhulu kuMzantsi Afrika yibhola ekhatywayo. Loo nto yenza ukuba ibhola yomnyazi ingabi nabalandeli abanintsi.